Izinto ezikhathaza kakhulu umthwalo wezikweletu, ukuthatha isamba esikhulu sesikweletu nakho kukodwa kuyakhathaza, ukungaqiniseki mayelana nezilinganiso zenzalo kanye nokukhuphuka kwezinga okungenzeka kube khona. Umthelela wamaphuzu esikweletu ekuvunyweni kwemalimboleko namazinga enzalo, ebese kuthi ukungabaza ukuthi, ngingakwazi yini ukukhokhela izinkokhelo nyanga zonke, ingabe ngizoba nemali engenayo ezinzile ukuze ngikhokhe? Kanti futhi ukushintshashintsha kwezimakethe kuzolithinta kanjani inani lekhaya lami? Ebese ngiba nokwesaba ukwenqatshwa, ukwesaba ubunzima bezezimali noma ukudliwa.

Amabhange akhokhisa amanani ahlukene ezikhungweni ze-overdraft ngenxa yalokhu, ukuhlola ubungozi, ukufaneleka kanye nobungozi bekhasimende, izindleko zebhange njengoba kuqashwa kwabasebenzi nobuchwepheshe, izinga lenzalo kanye nokuguquguquka kwezimakethe. Ukuhambisana nemithetho yeziqondiso, izici ezingeziwe njengomshwalense noma imigomo yokukhokha evumelana nezimo, lezi zinto zinethonya ezinkokhelweni namazinga enzalo akhokhiswayo ezikhungweni ze-overdraft.

Kuyasiza ikakhulukazi kulabo abasezindaweni zasemakhaya ezingakwazi ukufinyelela kalula emabhange, ukudluliswa kwemali kwamaselula kungavala izikhala zokufakwa kwezemali futhi kunikeze ukwesekwa okufika ngesikhathi.

Engingamtshela kona ukuthi ngiyaqonda ukuthi umshwalense uhlosele ukunciphisa ubungozi, kodwa ngicabanga ukuthi maningi amathuba okuthi ngingonga imali ngokuba matasa mayelana nezimali zokuvimbela kanye nezimo eziphuthumayo. Kimi izindleko zamaphrimiyamu zidlula izinzuzo ezingaba khona, ngingamane ngitshale leyo mali ngezinye izindlela ngincamela ukwakha isikhwama sezimo eziphuthumayo futhi ngikwazi ukuzimela kunokuthembela kumshwalense.

Izinselelo engizicabangayo ezenethiwekhi, ukufinyelela ugesi okulinganiselwe, izinkinga zokusebenzisa kwedivayisi, izithiyo zokufunda ngedijithali, izinkathazo zokuphepha, izinkokhelo eziphezulu zokwenziwayo. Lezi zinselelo zingenza kube nzima ukuthi abantu basebenzise izinkundla zezimali zamaselula ngempumelelo.

Imalimboleko yomuntu siqu ingabaluleka ezidingweni zesikhathi esifushane zokuhamba kwemali, kodwa qaphela amanani enzalo aphezulu kanye nemijikelezo yezikweledu engaba khona, cabangela ezinye izindlela ezifana nezimali zezimo eziphuthumayo, nohlahlomali. Sebenzisa imalimboleko yakho kancane futhi uqonde imigomo ngaphambi kokuboleka.

Yebo, ngike ngabheka futhi ngaqhathanisa izindleko ezithile, okuyilona elivelele kimi kube yi-Standard Bank ngoba lunikeze ukucaciseleka ngezindleko zalo, kusukela unyaka uqala, uvula i-akhawunti nemali yokubekelwa kanjalo noyikhokha inyanga nenyanga, ayifani namanye amabhange.

Mina ngicabanga ukuthi unike amandla abasebenzisi ukuthi bathumele, bamukele futhi bagcine imali besebenzisa omakhalekhukhwini babo, imali ephathwayo ivale igebe lokufakwa kwezemali inikeze amandla abantu ngabanye kanye nemiphakathi yasemakhaya.

Ngavakashela ibhange lami ukuze ngifake isicelo semalimboleko yomuntu siqu, futhi isevisi yayikhethekile ummeleli waye nolwazi, enesineke futhi ewusizo, bazichaza ngokucacile izinketho zokubolekwa kwemali, inzalo nemibandela yokukhokha. Amaphuzu avelele owabeka wathi ummeleli uzinike isikhathi sokuchaza inqubo nemibandela yemalimboleko, bangisiza ukuba ngithole imali ebolekiwe ehambisana nezidingo zami nesimo sezezimali. Inqubo yokufaka isicelo ibishelelela futhi isebenza kahle, ngibonga isevisi enhle kakhulu nosizo engilutholile, ubungcweti bommeleli kanye nesimo sobungani senze umehluko omkhulu kokuhlangenwe nakho kwami.

Ukucabangela umshwalense wokuphila kungaletha ukuthula kwengqondo, ukwazi ukuthi abathandekayo bazovikeleka ngokwezizimali kodwa kungase kube inkimbinkimbi futhi kungaqiniseki. Kubalulekile ukuhlola izidingo zomuntu ngamunye, ukuqonda imigomo yenqubomgomo, nokufuna isiqondiso ukuze wenze isinqumo esinolwazi.